URhulumente ulubeke phambili ukhuseleko lwezithuthi ukuze kukhuselwe bonke abasebenzi beendlela. Izithuthi ezigcinwe kakuhle ezifana zibandakanyeke kwiingozi ezibangelwa kukungaphumeleli koomatshini njengemiba yeziqhoboshi okanye itayara. Olu gxininiso ekulungelweni kwendlela kunceda ukunciphisa umngcipheko wokonzakala kunye nokufa. Ukongeza izithuthi ezigcinwe ngokufanelekileyo zikwathanda ukuba nezinto ezikhutshwayo ezisezantsi ezinegalelo kumgangatho ongcono womoya kunye nokukhuselwa kwendalo. Ngokunyanzelisa imigangatho yokhuseleko lwezithuthi uRhulumente ujolise ekudaleni indawo yokuqhuba ekhuselekileyo nenoxanduva kumntu wonke.